Ke dumela gore pholo e e botlhokwa thata mo botshelong jwa batho ba bagolo, mo tikologong ya gago ga batho ba bagolo ba ka se bone ditsela tse di bonolo tsa go bona ditlamelo tsa pholo le boitekanelo go ka nna le mathata a mantsi, ba ka nna ba sa kgone go bona thuso e ba e tlhokang ka nako.

Go lebega gore mo ditlwaelo dingwe tsa setso go solofelwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone, mme go ya ka nnete dintlha tse dintsi di ka dira gore se se nne thata. Ka nako dingwe ba lelapa ba ka nne ka nna le mosebetsi e mentsi kgotsa ba ka se nne le ditsela tsa go tlhokomela bagodi ka botlalo, se se ka baka mathata a a amanang le botshelo jwa bagodi le ba ba tlhokometseng. Go botlhokwa gore go nne le puisano e e bulegileng mo malapeng mabapi le ditlhoko tsa bagodi le gore ba ka thusiwa jang.

Go lebega gore mo ditlwaelong tse dingwe tsa setso go solofela gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone, mme go ya ka nnete dintlha tse dintsi di ka dira gore se se nne thata. Ka nako dingwe ba lelapa ba ka nne ba nna le mesebetsi e mentsi kgotsa ba ka se nne le ditsela tsa go tlhokomela bagodi ka botlalo, se se ka baka mathata a a amanang le botshelo jwa bagodi le ba ba ba ba tlhokometseng. Go botlhokwa gore go nne le puisano e bulegileng mo malapeng mabapi le ditlhokomelo tsa bogodi le gore ba ka thusiwa jang.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go bopeng maikutlo a batho ka go tlhokomela le ka tlhokomelo ya bagodi, mo tse dingwe tsa setso go na le tsholofelo ya gore bana ba tlhokomela batsofe ba bone, le fa go ntse jalo ka nako tse dingwe boammaaruri re bo ka nna bobe go feta tsholofelo tse ka ntlha ya diphetogo tsa setso, mathata a itsholela kgotsa go foduga ga malapa.

Ka Setswana batsofe ke batho ba ba godileng mo ditšhabeng tse dingwe tsa Aforika Borwa go na le ditlwaelo tsa setso tse di akanyang gore bana ba tlhokomele batsofe ba bone, mme go ya ka nnete go na le diphapang tse di tlwaelegileng ka ntlha ya diphetogo tsa moruo le tsa loago, batsofe bangwe ba ka nne ba tlhokomelwa mo lapeng.

Ka Setswana batsofe ke batho ba ba godileng mo ditšhabeng tse dingwe tsa Aforika Borwa go na le ditlwaelo tsa setso tse di akanyang gore bana ba tlhokomela batsofe ba bone, mme go ya ka nnete go na le diphapang tse di tlwaelegileng ka ntlha ya diphetogo tsa moruo le tsa loago, batsofe bangwe ba ka nne ba tlhokomelwa mo malapeng.

Bagodi ba ka tlhokomelwa mo malapeng a bone ke ba lelapa kgotsa badiri ba tlhokomelo le ba ba thusang ditirelo tse di akaretsang go thusa ka ditiro tsa letsatsi, ditirelo tse di akaretsang go thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi jaaka go apesa, go ja, go tsamaya le go tsaya meriana. Di tirelo tseno di ka duelwa ke puso ka dithuso tsa tlhokomelo ya bagodi kgotsa di ka duelwa ke ba lelapa ba bagodi.

Bagodi ba ba nang le dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo ke bona ba ba ka kgonang go kry-a tšhelete ya old age grand, tšhelete eo ke yone e ka ba thusang go reka ditlhokego le gore batho ba ba ba tlhokomelang ba patediwe ka yone tšhelete eo.

E thusa go netefatsa gore ba na le madi a a lekaneng go tshela bophelo jo bo itekanetseng, morago ga go tlogela tiro. Boleng jwa botshelo jwa botsofe bo ka amiwa ke gore ba na le phenšene e e lekaneng kgotsa nnyaa, fa ba na le pension e kgotsofatsang ba ka kgona go tshela bophelo jo bo itekanetseng go bona ngaka, go ja dijo tse di botoka le go tsena mo dithutong kgotsa tirong tsa boitapoloso.

O ka dira kopo ka go ya office-ing ya puso e e malebana le mananeong a, gongwe ke SASSA ba tla go thusa ka ditokomane tse di tlhokegang le go tsamaisa kopo ya gago.

Phenšene ya puso e ka thusa thata go tokofatsa morwalo wa madi mo ba lelapa bogolo jang fa batlhokomedi ba sa bereke kgotsa ba bereka ka nako e e kwa tlase ka ntlha ya go tlhokomela motho o godileng, e ka thusa go duelela ditlhoko tsa motho o godileng jaaka dijo, kalafi le ditlhoko tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi.

Motho yo o simololang go amogela madi a phenšene e o na le dingwaga tse di tlhomilweng ke molao mo Aforika Borwa dingwaga tse di tlwaelegileng ke dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo, mme go ya ka melao ya phenšene ya puso dingwaga tsa phenšene di ka farologana go ya ka mefuta wa phenšene.

Ditleliniki le dipetlele di tshwanetse go nna jalo gore motho mongwe le mongwe a kgone go bona thuso ya botsogo, go sa kgathalesege gore o na le madi kgotsa nnyaa. Go ka nna jalo ka gore puso le ditlamelo tsa botsogo di bereka mmogo go dira gore ditshwanelo tsa botsogo di fitlhelele botlhe, go ka nna botoka ka go oketsa ditsamaiso tsa botsogo tsa setšhaba go dira gore dipetlele di nne jalo go thusa botlhe.

Re ka etsa gore batho ba tsofetseng ba kgone go fitlhelela dipetlele ka go tokafatsa ditsela tsa phitlhelelo, go dira gore ditshebeletso tsa bophelo di go bona le go netefatsa gore ba na le thuso e e tlhokegang ya bongaka, go ka akaretsa go thusa ka dipalangwa, go fokotsa ditshenyegelo tsa ditlamelo tsa bophelo bo botlhe bakeng sa bona.

Batho ba ka kgona go bona ditlamelo tsa pholo tse di leng teng, tirelo tsa potlako tsa thuso di thusa thata ka go thusa batho ba ba tlhokang thuso ya bongaka ka bonako, ka nako e e rileng ditirelo tse di ka nna le ditlamelo tsa boemedi jwa ditlhopha tsa pholo, ditirelo tsa mathata a a sa kgathaleleng le go ka thusa ka ditlamelo tsa go alafa malwetse a a sa tlwaelegang.